Tlhokomelo ya kamehla e thusa ho lemoha mathata a bophelo pele a matlafala. Ha re fumana thuso ka pele re phekoleha ka potlako, mme re qoba ditlamorao tse mpe. Tlhokomelo e nepahetseng e ka pholosa bophelo nakong tsa tshohanyetso kapa mafu a sa foleng.

Nna ke nahana hore batswadi ba lokela hore pele ba isa bana ba bona thabeng, ba qale ba ba ise ditliliniking pele ba tsebe maemo a bana ba bona a bophelo hore ba tsebe hore ha ba le moo thabeng ba bolokehile, ha ona mafu mohlomong ao ka etsahalang hore a ipatile, e ba sa tsebeng ka ona.

Re ka etsa mohlala ka banna ba sebetsang dimmaineng, banna ba sebetsang dimmaineng, khampani le khampani e lokela ho etsa bonnete ba hore ba na le diaparo tseo tse ka kgonang hore di ba tshireletse maelana le dikgase mohlomong tse hlahang mmaeneng. Diaparo tse kang bo dibutsi, makarapa le diborele tse ka ba tshireletsang hore ha ba le mosebetsing wa bona, ba se ke ba ameha, ba qetelle ba se ba kutsi.

Nka rata ho mo kgothatsa malome hore a ye dihlahlobong tsa bophelo bo botle le haebe a sa a ikutlwe a kula. Ho ya dihlahlobong ho bohlokwa hobane ho thusa le ho lemoha mathata pele a mpefala.

Tjhe, nna ho ya ka nna ha ke bone ka se teng seo nka se tjhentjhang hobane, batho ba baholo ba hloka hore ba hlokomelwe ka tsela e nepahetseng. Ba dule ba ya ditliliniking ba lo sheba taba tsa bona tsa, tsa bophelo ba e ya dihlahlobong tsa bona, jwalo jwalo.

Tjhe, nna ho ya ka nna ha ya lekana tjhelete hobane, ditlhoko di feta tjhelete ho phahama ditheko. Batho ba ntse ba itshetlehile ho mmuso ka lebaka la ho hloka mesebetsi. Athe tjhelete e fokolang ha e thuse hore ba ikemele. Ke ka hoo ke reng ha ya lekana tjhelete ena, empa e ya kgona hore e ke e kwala kwale mona le mane.

Ke nahana hore mantswe ao a buileng o na bua ka boswaswi hobane, motho e mong le e mong lefatsheng mona o na le mabaka a hae, o na le mabaka a tjhelete ya hae. Ke ka hoo re sa tshwanelang hore re tshepele bathong ba bang hore re phethe mabaka a rona. Eya mmuso wa ba fa tjhelete batho batho ba seng bale baholo hore ba kgone hore ba itlhokomele, empa hoo ha ho tjho hore ba tlameha hore ba se boloke tjhelete.

Ke nahana hore re tlameha hore, re kgutlele ho yena nkgono le ntate re utlwe hore na mathata ebe a ho kae. Keng e mo etsang hore a be maemong ana a leng ho ona hona jwale, ha re qeta ho etsa seo re boele re batlisise hore ke se feng seo re ka se etsang ho re mohlomong re leke hore re thobe maikutlo a hae.

Ee, ke mohopolo o motle, empa ke mohopolo o mobe hobane ha o qala o bua ka ditaba tse kang tsena baneng ba banyane, e ka re o ba neha monyetla wa hore ba tsamaye ba batle ho tseba hore na ke eng sena se o buang ka sona. Hanthe wena seo o neng o batla ho se etsa ke hore o batlele leseding, o leke hore o ba kgalemele ka ketso tse kang tsena. Ke ka hoo ke reng ke hantle ebile ke hampe ha o buisana le bona ka taba tse kang tsena.

Sena ke nahana hore se bakwa ke ho se tsebe ho itlhokomela hantle, kapa mohlomong ha ba ka ba ba mamela ha ba ne ba ba lawa ka taba ya ho itlhokomela. Ke nahana hore dipetleleng mona, mo ba bolotswang teng ba lokela ho etsa bonnete ba hore pele ba bolotsa ngwana e mong kapa e mong ba ba nehile tsela ya ho itlhokomela.

Ha ke tsebe haholo ka lefu lena la kankere, empa ke nahana hore motho le motho o lokela hore, nako le nako a ye sepetlele kapa tliliniking a lo hlahloba hore na, ha hona lefu le ipatileng mmeleng wa hae. Ke yona tsela eo ke nahanang hore batho ba ka tseba hore na ke mafu afeng eo ba nang le ona.

Ke nahana hore dipetlele tsa mmuso di dula di tletse hobane, ha o patale ditshebeletso, meriana o e thola mahala le ditlhatlhobo o di thola mahala.

Nna ho ya ka nna taba ena ha ke bone le taba e mpe haholo, jwalo ka ha batho ba e beha ka teng hobane batho bana ba seng ba ile pension-eng ke batho ba kileng ba nhlokomela le nna. Jwale le nna ha kea lokela hore ke ingamangame ka ho ba hlokomela hobane ba ntlisitse lefatsheng, ba etsa bonnete ba hore ke na le tsohle seo ke se batlang, ke hodile, ke hodile ke mokaana ke bona. Jwale ha ke nahane hore ke hampe hore ke hlokomele batswadi ba ka ba seng ba ya pension-eng.

Dithibela pelei di ka tla ka mefutafuta e mengatangata, empa nka rata ho le hlalosetsa ka tse pedi. E leng ya ente le e leng ya pidisi, dithibela pelehi tsena di sebedisetswa hore, batho ba sokang ba ikemisetsa ho ba le malapa ba ka di sebedisa ho thibela ho ba le malapa pele ho nako.

Ho eletsa batjha hore ba mamele, ba mamele batswadi, ba mamele matitjhere hobane ke bona ba tsebang ha betere nthong tse kang tsena, ebile nka rata ho ba eletsa hore ba se tatele ntho tse kang tsena tsa thobalano ba santsane ba le banyenyana. Ha se ntho e ntle ho bona ngwana a monyane a tlohela sekolo, ka baka la ho ba le ngwana a a le dilemong tse ka tlase ho tseo a tshwanetseng hore a ka qala mohlomong ho nahana taba tsa ho ba le ngwana ka tsona.

Ke tla reka meriana eo ngaka e itseng ke e reke le ha mohlomong ho thwe ha e tshwane, empa feela ha e le ngaka e reng ke e reke moriana eo ke tla reka yona.

Ke nahana hore matsholo ana a ho hlokomedisa banna ka mafu ana, a lokela ho tsamaya ntlo le ntlo a batlana le banna bao, hobane hangata banna ha ba le mesebetsing kapo ditseleng mona ba atisa ho se be le kgahleho maelana le ntho tse kang tsena, hobane ke ntho tse etsuwang ka hara batho. Jwale banna ha ba rate, hangata hore ba bonahale jwalo ka batho ba seng maemong a lokileng. Jwale ho bohlokwa hore matsholo ana a ba late ka matlung moo, e leng hore ba lokile ba ikutlwa ba le hantle hore ba ka mamela kapa ho etsa tseo tseo matsholo ana a buang ka sona.